Vugevenga kumbexani vukhamba a swi pfuni nchumu kambe loko u ti nyikela eka swilo swa mitlangu swi pfuna leswaku u tshama u ri kahle emirini naswona u endla vanghana vo hambanahambana kambe loko u ri na talenta swi endla leswaku u nga ha ti hanyisa hi yona talenta ya wena eka ntlangu eka mitlangu yo karhi swi pfuna leswaku u va na vutomi lebyi nga kahle kambe vugevenga a ku na lexi byi nga ta ku pfuna hi xona u ta onhela vanhu kutani va ku khomisa u ya tshama ejele kumbexani u va onhela va ku dlaya.

Ku va ndzi kulele eka masiku lawa ndzi nga kulela ka wona a ku na swo tala leswi ndzi swi tivaka ngopfu hi ku garingeta kambe ndza tsundzuka ku ri loko ndza ha ri ntsongo garingani wa garingani a wu endla leswaku ndzi tsaka ndzi lava ku twa leswaku ku ta humelela yini endzhaku ka garingani i yini leswi va taka va hi khomele swona hambi xitori xa kona lexi a ndzi xi rhandza ngopfu hi lexi xi rhandzaka hi wun'wani na wun'wani xitori xa n'wanghala na n'wampfundla lexi a xi dyondzisa hileswaku u fanekele u nga mu tshembi munghana na namuntlha na a hanya hi yona dyondzo yeleyo a ku ri xitori xo tsakisa ene ni teke swo tala eka xona.

Leswi a swi ta pfuna vantshwa leswaku va tshama va hlayisekile naswona rihanyo ra vona ri va ri ri kahle hikuva loko va ya exikolweni kumbexana emitirhweni leyi va nga na yona va vuya va ya va tiyela ka tindhawu ta vona to hambanahambana lava endlaka kona mitlangu swi endla leswaku va va va hlayisekile naswona swi endla leswaku va tshama va ri kahle hikuva tshama va ri ku exercise-zeni kumbexana ku endla vutiolori leswi endlaka leswaku va tshama va ri rihanyo ra vona ri va ri hlayisekile va tlhela va va ti hlayisile na vona eka ti tindhawu to hambanahambana lava va va laha va vaka va va ri kona va hambana na timhaka ta vugevenga na ta vukhamba na ku famba va yivela vanhu.

Ntlangu lowu ndzi wu tsakelaka i ntlangu wa ku hlambela hikuva ntlangu wa ku hlambela wu endla leswaku u tiyisa ti muscles to hambanahambana eka mavoko na eka milenge ya wena naswona i ntlangu lowu wa ku na loko u nga ri eka wona kumbexana u ti kuma u u ri ekhombyeni i ntlangu lowu nga ta ku pfunaka swinene ku va u tiva xikili xo hlambela swi ku pfuna na loko u nga ri xana kumbexana ku participate-eni eka swona swa ku hlambela swi pfuna swa ku u kota ku ti ponisa na le ka xiyimo xo biha.

Tanihi xipano hi hi pfunana hi ku tirhisana tanihi ntlawa leswi endla leswaku xin'wana na xin'wana lexi hi lavaka ku xi endla xi olova hi tlhela hi swi endla leswaku hi kota ku yingiselana swi pfuna ku va ku ri swi pfuna eka timhaka ta team building loko hi hi nghena eka mphikizano wun'wana na wun'wana swi hi endla leswaku hi kota ku hlula hikuva hi vanhu hikuva i nyandza yin'we ende hi tlhela ha tirhisana ha twana.

Ntlangu wa timavuri i ntlangu wo saseka wu tlhela wu tsakisa swinene rimbewu leri ri talaka ku wu tlanga ngopfu i ra vana va xinuna leswi swi va pfuna leswaku ku va dyondzisa eka vutomi leswaku nkarhi wun'wani eka vutomi na loko u rhangile a swi vuli swa ku ku ta rhanga wena u humelela kumbexana u ta hlula ku rhanga a swi vuli leswaku wena u ta rhanga wena u humelela kumbe loko vutomi bya wena ingaku byi byi le ku tikeni a swi vuli leswaku u nga ka u nga humeleli swa endleka ku tlhela ku rhanga ku humelela wena ku sala lava nga rhanga.

Hi ndlela yo loko mo ka mi nga tirhisani xikan'we kumbexani mi nga tirhisani tanihi ntlangu hi ntlawa swi endla leswaku mi nga koti ku hlula kumbexani ku wina kambe loko mi tirhisana hi ntlawa swi endla leswaku mi kota ku vulavula mi twana loko mi twanile swi vula swona leswaku na ku mi hlula swi nge mi tikeli kambe swi ta mi olovela.

Yi kona mitlangu ya manguva lawa na yona leyi dyondzisaka swo karhi ku fana na ntlangu wa chess i ntlangu lowu nga kona eka manguva lawa lowu vanhu va tlhelaka va wu va ya va ya endla mphikizano wa wona na le ka matiko ntlangu lowu dyondzisa swo tala swinene eka vanhu leswaku u tshama u u ti gadile kumbexana u langutile laha u nga koho hikuva a wu swi tivi leswaku ku ta humelela yini i ntlangu wun'wana lowu wa ha dyondzisaka vanhu swilo swo hambanahambana hi ndlela ya kahle naswona wu ri ntlangu.

Laha xikolweni mitlangu i swilo swin'wana leswi hi swi tekelaka nhlokweni xi swinene tanihileswi hi nga na vana vo hambanahambana naswona lava nga na vuswikoti byo hambanahambana tanihi xi xikolo hi tekile xiboho leswaku mitlangu yo fana na bolo netball ntlangu wo hlambela na chess yi ta va yi boha la xikolweni vana va faneleke va khetha xin'we eka ntlangu lowu leti leyin'wani mitlangu yi ta va yi ri kona kambe leyi ya mune ya boha leswi pfuna vana leswaku va kota ku va nga hlayi ngopfu tibuku va swi fikelela la ka ku va karhala swipfuna leswi ta va pfuna leswaku miehleketo ya vona yi tshama yi tshwutshwile naswona rihanyo ra vona ri va ri hlayisekile.

Leswi u nga tshamisa swona loko u nga sikuyimi u endla vutiolori endzhaku ka malembe u ta va se u ri na swiphiqo swo hambanahambana swiphiqo swo fana na matsolo kumbexani u ri na miri lowukulu wo ku tsandza kambe loko wo sikuyima ka ha ri sweswi u ya u ya va u ti nghenela ejimini u endla vutiolori swi ta ku pfuna leswaku u tshama miri wa wena wu ri kahle na loko u fika eka malembe yo yo dyuhala u va wa ha hlayisekile na miri wa wena wu va wa ha ri kahle rihanyo ra wena ngopfu ri va ri hlayisekile.

A ndzi ta vutisa leswaku ku va a fikelela laha a nga kona swi tekile matimba yo fika kwini naswona swi tekile nkarhi wa ku fika kwini, ndzi nga tlhela ndzi vutisa swa ku eka eka nkarhi lowu a nga aka eka wona sweswi kumbexani eka vutomi lebyi a byi hanyaka sweswi a nga va a tsakile xana naswona hi swihi leswi swi nga fika swi cinca loko a ta va a tlangela i i bolo leyi kumbexana a va a tekiwile laha a ri kona a ta a ta tlangela xipano lexi naswona ni nga lava ku tiva leswaku a nga va byela yini vana kumbexani vafana lavatsongo lava lava loko va kula va lavaka ku fana na yena.

Ku nga va ku ri tindhawu to fana na inthaneti leyi tirhisaka swihangalasamahungu swo hambanahambana laha ku nga na ka Facebook na TikTok leti i tindhawu leti ti nga duma swinene hi ku ku pfuna leswaku u endla swi leswi swi ku tsakisaka u tlhela u kota ku yendla mali hi swona.

Leswi swi kota ku pfuna vana leswaku u nge tshami u hlula ka swilo hinkwaswo ku va u nghenelela mitlangu wa ha ri ntsongo swi endla leswaku u kota vanhu van'wani u kota ku vona vanhu van'wani va ri karhi va humelela kambe xana wena u karhi u tsandzeka leswi endla leswaku u va na ntlhontlho wa swa ku u la ku fana na vona naswona a wu fanelanga ku ri u hela matimba.

Ndzi vona yi ri miehleketo ya kahle naswona leswi swi nga a nga tirhisa tindlela to hambanahambana ku xavisa swinepe swa yena swo fana na le ka social media loko o nghena eka tindhawu to fana na vo Instagram TikTok Facebook vanhu vo tala va fika va switsakela va lava ku tiva leswaku va nga ku kumisa ku yini leswi endla leswaku u kota ku fikelela vanhu eka tindhawu to hambanahambana hinkwako.

Va nga endla sweswo hi ku va na ti-tournament to tlanga ntlangu wa thenisi leti ti endlaka leswaku vanhu va ta va ta vona naswona vanhu va kota ku nghenelela va va a mphikizano wa swona loko ku va na tona xi tournament leti a ku endliwi leswaku mali yo nghena yi nga vi mali ya le henhla kumbexani mali yo tala leswi endla leswaku vanhu mun'wani na un'wani loyi a swi tsakelaka a kota ku ta a ta nghena a ta vona.

Ndzi nga tirhisa vumbhoni lebyi nga kona eka inthaneti ku komba leswaku a ndzi na nandzu naswona ndzi nga pfumela leswaku na vona va tlhela va kambisisa leswaku xana ndzi nga va ndzi ndzi ri na nandzu kumbexani ndzi nga ri na wona xana.

A va pfumeleriwi ku nghena hinkwako kambexana ko nghena vanhu vo karhi ku na vanhu lava nga na swi koti eka swilo swo karhi kambe ku na lava kalaka va nga ri ki naswona vuswikoti eka ndhawu yo karhi ku amukeliwa lava nga na swi koti eka ndhawu yeleyo eka ndhawu yin'wani na yin'wani leyi u nga na vuswikoti ka yona u amukelekile u ya u ya nghena kumbexani ka ndhawu yin'wani na yin'wani leyi u vonaka ingaku wena u swa ku tsakisa u nga kota ku u hlula wa amukeleka ku nghena kwalaho.

Ndzi pfumelelana naswona vana vo tala va va ndzi twisisa leswaku vanhu va nge nyikiwi ku fana kambe i ntiyiso leswaku vana vo tala lava nga va va nga nyikiwa eka swa mitlangu eka swa tibuku a hi vana lava humelelaka kahle leswi swi endla hileswaku van'wana va va se va ti nyiketerile eka swa mitlangu ku tlula eka tibuku.

Leswi swi endla leswaku ikhonomi ya hina tanihi Afrika-Dzonga yi tlakuka hi ndlela ya ku ku ta vanhu ka tindhawu to hambanahambana loko va ta lava leswi va swi va tiviwaka tanihi ma-tourist laha tikweni ra hina swi endla leswaku mphakelo wa mali wu tlakuka hikuva wu endla leswaku ku va na mitirho etindhawini to hambanahambana swa ku fana na le mahotele tindhawu to fana na vo Kruger naswona loko va nghena va ya eka tindhawu ta laha ku bukheliwaka kona leswi va nga tela swona ku tlhela ku hakeriwa swi endla leswaku ikhonomi yi tlakuka.

Leswi swi nga endliwa hi ndlela yo xipano xin'wani na xin'wani xa laha Afrika-Dzonga a xikombisi ku Afrika-Dzonga yi nga va yi ri hi hi ndlela yini leswi endla leswaku wun'wani na wu n'wani loyi a nga muAfrika-Dzonga a titwa na yena amukelekile xin'wani i ku va hi tlhela hi ti nyiketela ngopfu eka swa mitlangu yo hambanahambana laha tikweni.

Ndzi nga hlawula vana lava ndzi vonaka ku ri vona vanhu lava va ti nyiketelaka ngopfu eka bolo ya milenge kumbexani ya mavoko na vana lava kotaka ku tirhisana na vana van'wani hikuva loko xipano kumbe xana vana va kota ku tirhisana swi endla leswaku swi olova swa ku mi hlula.

Swi na nkoka hikuva swi endla leswaku vanhu lava nga le ku tlangeni eka bolo va twa va ri va nkoka eka muganga wa ka vona na swona swi tlhela swi komba leswaku muganga wa vona wa va seketela leswi swi va nyikaka ntlhontlho wa ku ya emahlweni va ri karhi va tlanga.

Byi pfuna hi ku kambisisa loko vana va ri karhi va ri ku tlangeni leswaku va fanekele va pfuneka kwihi nakambe va tlhela va kamba leswi vana va kayivelaka swona kumbexani leswi va nga ri ki naswona eka nkarhi wolowo leswi fanekele swi va pfuna leswaku va ya emahlweni va ri karhi va tlanga.

Swi tele leswi vanhu va hlanganaka na swona loko va tlanga mitlangu ya inthanete. Ka minkarhi yin'wani vanhu va va va ti tlangela ti-game ku nga ri na swo tala kambe ku huma na swin'wana leswi va kalaka va nga swi kambanga kumbe ku swi lavisisa. Ku na na leswaku loko vana va ri karhi va ti tlangela na vana van'wani kwala ka inthanete, va sungula ku hanyisana ku vava leswi tiviwaka tanihi cyber building. Ku na na ku tlhela ku ri na swa ku vanhu va lava ku yiva swilo swa wena hi ti-game ta inthanete loko u ri karhi u tlanga na vona.

Ndzi nge ndzi nge pfumeli ku ya hi leswi tiko ri nga bihisa xiswona. Vana va lahleka, van'wani va dlayiwa. Ku va u pfumelela n'wana wa wena loyi a nga ntsongo leswaku a hlangana na munhu loyi a nga hlangana na yena ka inthanete swi na khombo ngopfu. Xo sungula munhu loyi a wu n'wi tivi, swa endleka a tlhela a nga ri n'wana ku ri munhu lonkulu. Kutani ni nge pfumeli.

U fanele u tiyisisa leswaku n'wana wa wena loko a ri karhi a tirhisa inthanete, u tlanga tona ti-game kambe a nga vulavuli na vanhu vo ka a nga va tivi. U nga pfumeleli leswaku n'wana wa wena a ya hlangana na vanhu vo ka a nga va tivi. U nga pfumeleli leswaku n'wana wa wena a nyika vuxokoxoko bya yena, na laha a tshamaka kona na bya vatswari va yena ka vanhu vo ka a nga va tivi.

Loko u ri karhi u vona computer nkarhi wo leha, swi endla leswaku miri wa wena na matihlo ya wena ya karhala. Swi va swi ri kahle nkarhi wun'wani ku wisisa miri wa wena na matihlo ya wena. Swi tlhela swi va swi ri kahle ngopfu ku u nga tlangi hi khompyuta ntsena, kambe u ya tlanga handle, u tirhisa xikanyakanya, u tsutsuma, u tlula, swi endla leswaku miri wa wena wu tshama wu ri kahle. U tlhela u ringeta na ku vulavula na vana van'wani lava nga le handle.

Mintolovelo leyi a ya ha ri kona hikuva masiku lawa se ku langutiwa mavonakule loko ku tshamiwile namadyambu, ku vukhengeriwa switori swo hambanahambana. Mintsheketo i swilo swa khale. Leswi nga endlaka leswaku swi nga ha ri kona ku ya hi mavonelo ya mina, i ku famba ka minkarhi na thekinoloji. Leswi endla leswaku swilo swa khale swi salela ndzhaku. Vanhu va tirha sweswi vo manana, vo tatana, vakokwani, nkarhi a hi swilo leswi va nga na swona. Loko va vuya va karhele, ku tivukheleriwa mavonakule, ku ti etleriwa. Nkarhi wa ku vana va tshama va yingisela vakokwani, naswona vana a va ha tshami na vakokwana eka masiku lawa.

Tinsimu leti khale a va yimbelela tona, vana va masiku lawa a va ha dyondzisiwi tona. Vatswari va hina va tsandzekile ku hi dyondzisa leswi vakokwana wa vona va nga dyondzisa vona, leswi endlaka leswaku na hina a hi na xona xo dyondzisa vana va hina. Hi ku swi hlamusela i ku loko swilo swo karhi swi nga ndlhuriseriwi eka vanhu van'wana, vanhu van'wana a va nge swi tivi. Leswi endlaka swa ku vanhu va nga ha vana va sweswi va nga ha swi tivi i ku, a ku na lava va nga swi ndlhurisela eka vona.

Hi na mitlangu yo fana no na skipping rope. Leyi i mitlangu leyi yi nga tlangaka hi vanhu lavakulu yi tlhela ka yi tlanga hi vanhu lavatsongo. Leswi endla leswaku hinkwavo miri ya vona yi tshama yi ri kahle. I ndlela yin'wani yo exercise-a mirhi. Ku na na mitlangu yo fana na mincuva, leswi endla leswaku miehleketo ya vanhu lavatsongo na vanhu lavakulu yi tshama yi hlutekile.

Ndzi pfumelelana na swona hikuva loko vana va ri karhi va ri eku tlangeni, leswi swi endla leswaku va kota ku tivana. Va tlhela va kota ku vulavula. Leswi swi endla leswaku na lava va tsandzekaka ku vulavula na vana van'wani, va va va ra xo sungula ku vulavula hi xona. Ku nga mitlangu, va kota ku tivana hi swona.